Di ba ama ka tsela e e sa siamang gonne ga ba kgone go reka data mme ka jalo jaaka diphatlhatiro dingwe di tlhagiswa mo mafaratlhatlheng, ga ba kgone go fitlhelela kitsiso eo ya diphatlhatiro tse di tlhagileng kgotsa kitsiso e kwadiwang kwa mafaratlhatlheng. Ba fetiwa ke dilo tse dintsi mme ka jalo e a bo e se gore ba a itira, e a bo e le kgang ya gore ga ba kgone, ga ba na ledi la go reka data ba kgone go fitlhelela dikgang kgotlha diphatlatiro tse ba bangwe ba di fitlhelelang.

Ke dirisa data ya Telkom Uncapped ebile e le unlimited go raya gore ga go na gore ke tshwantse ke e dirise ga kae mo letsatsing, ke e dirisa go fitlhelela nna ke kgotsofala. E simolola go dira ka ura ya somepedi mo mosong go ya kwa ureng ya bosupa mo maitsiboeng mme morago ga ura ya bosupa eo, ke tshwantse ke reke e nngwe fa e le gore ke sa ntse ke batla go dirisa mafaratlhatlha. Ke e reka ka makgolo a mabedi, e ntsaya kgwedi. Fa ke e rekile ka tsatsi le le rileng mo kgweding, e ya go fela ka lone letsatsi leo mo kgweding e e tlang, ga e ntshokodise ka sepe. Internet-e ya teng e tshwara sentle mo ke nnang teng, ga ke na matsapa ape le yone.

Ke ya tlhwatlhwa ya makgolo a mabedi, ke e dirisa kgwedi yotlhe. Motho fa a tshwanetse go reka data o tshwanetse a lebelele gore a mo a nnang teng inthanete ya data e a batlang go e reka ga e sokodise, le gore a kgwedi le kgwedi o tla kgona go fitlhelela madi ao a go reka data. E nngwe gape ke gore a data e a batlang go e reka a o e tlhoka motshegare kgotsa bosigo fela, fa e le gore o tlhoka go e dirisa go tswa mo mosong go fitlha bosigo a ka reka e e maleba gonne nako tse dintsi batho ba reka data e ntsi e e leng gore ga ba e dirise, bontsi jwa batho le gore ba rata go reka data e e dirisiwang bosigo mme bosigo ba robetse ga ba e dirise.

Ke ya di-gig-e di le makgolo a mabedi le botlhano. Ke yone ke ka kgonang go e dirisa kgwedi yotlhe mme nka rata gore e tsene ka 'tsatsi la ntlha la kgwedi gore e kgone go fela ka 'tsatsi la bofelo.

Ke gore five G e taboga ka lebelo le le ko godimo, ga e sokodise ebile le kwa magaeng inthanete ga e sokodise, e a fitlhelesega mme ditšhono tse dintšhwa tse di ka tlhagang ke gore batho ba le bantsi ba ba kwa magaeng ba e leng gore ba ntse ba sokolana le go dirisa mafaratlhatlha ka ntlha ya gore network-e ga e bereke sentle kwa go bone ba ka kgona go e dirisa gonne yone e bonako go feta four G, gotlhe a motho o sekgweng, a o ko nageng, ko kae, e a fitlhelesega ga e sokodise.

O reka airtime ya simcard e e leng gore o tla bo o e dirisa mo mogaleng oo, o tsenya airtime fa o fetsa, fa e le gore o dirisa Telkom-o o tla dialer, o tla tobetsa star one four seven hash mme e tla mo tlhagisetsa dilo tse dintsi tse e leng gore Telkom e na le tsone. O tla tlhopha data, ene a reke data ya airtime e a e tsentseng eo, morago ga moo mogala o tla ja airtime then go tsene data.

Data ya ka e ka fela pele ga nako nka dira gore ke reke e nngwe mme fa e le gore madi a go e reka ga ayo, nka dira gore mo kgweding e e tlang fa ke rekile data ke e dirise sentle morago ga ura e le nngwe kgotsa tse tharo ke nne ke boa ke lebe gore e tsamaya kae gore ke kgone go e dirisa ka boripana, ke sa ela lolololo.

Fa ke batla go reka data, ke reka mowa mme ke o tsenye mo mogaleng, ke o fetolele kwa dateng gonne fa o reka data ga e kgotsofatse, e nnyane jalo jaanong fa o tsenya mowa o bo o o fetolela kwa dateng ke gone o kry-ang e e kgotsofatsang ka ditlhwatlhwa tse di kwa tlase.